Ukoniwa komthangalasisekelo weentimela kuthinte abasebenzi beenthuthi zomphakathi kumbi khulu kwangangokuthi abakhweli abasebenzisa iintimela ukuya emsebenzini, eenkolweni nakezinye iindawo basele bangana buyo. Lokhu-ke kubangela ukuthi bathole namkha basebenzise ezinye iinthuthi zomphakathi esele zibiza imali enengi ukudlula le ebebayisebenzisa phambilini lokha nabakhwela iintimela namkha basebenzisa iintimela njengeenthuthi ukuya eendaweni ezihlukahlukeneko.

Indlela ekhamba iimbesi ingafakwa namkha ingafakwa isikontiri lokhu kulawulwa zizinto ezimbalwa. Eendaweni ezisemakhaya iindlela ezinengi ziyigrabula lokho-ke kutjho ukuthi ngizo zodwa iindlela ezingasetjenziswa ziimbhesi, ebujameni obunjalo kusetjenziswa iimbhesi ezikhethekileko ezifanele namkha ezilungele ukukhamba egrabuleni. Kodwana lokha iimbhesi nazikhamba endleleni yegrabula kutjho ukuthi kufanele zihlolwe bezilungiswe qobe ukuqinisekisa ukuphepha kwabakhweli. Kodwana nanyana kunjalo eendaweni ezinengi zemakhaya kuba nendlela yinye efakwa isikontiri efinyelelwa ngiwo woke umuntu ekuzokukhamba kiyo iimbhesi. Ngakwelinye ihlangothi eendaweni ezisemadorobheni iimbhesi zikhamba eendleleni efakwe isikontiri ngombana iindlela ezinengi zemadorobheni zifakwe isikontiri.

Amakhemera afakwe ngaphakathi kwamathraga ayasiza ukutjengisa ukuphepha kwabatjhayeli bamathraga, ngombana lokha abatjhayeli bamathraga nabasolwa ngento abangakayenzi amakhemera afakwe ngaphakathi kwamathraga ayasiza ekutheni kutholwe ubufakazi ebuqinisekisa ukuthi umtjhayeli wethraga akanamlandu. Amakhemera afakwe ngaphakathi kwamathraga asiza nangokuthi atjheja indlela umtjhayeli atjhayela ngayo, lokhu-ke kusiza ekutheni umtjhayeli alandele yoke imithetho yendlela ekuzokuqinisekisa ukuphepha kwakhe umtjhayeli nokuphepha kwabanye abasebenzisi beendlela. Okhunye amakhemera afakwe ngaphakathi kwamathraga asiza ngakho kukuthi umtjhayeli ukghona ukubona kusese nesikhathi lokha nakasengozini. Kanti ngale kwalokhu amakhemera la asiza nangokunikela ubufakazi eengozini zeendlela.

Ubuhle bokukhamba ngebhesi kukuthi ayibizi imali enengi khulu, ayikhuthuzi abakhweli ngesikhwameni njengezinye iinthuthi zomphakathi. Ibhesi nayimadaniswa nekoloyi ayisilaphazi ibhoduluko khulu. Kanti njengombana iimbhesi zikhamba ngesikhathi esihleliweko lokho kwenza kubelula khulu ukuthi uhlele amakhambo wakho ngombana uyazi ukuthi ibhesi leyo oyoyikhwela ikhamba ngasiphi isikhathi, begodu iyokufika ngasiphi isikhathi lapha uyakhona. Obunye ubuhle bokukhamba ngebhesi kukobana awutshwenyeki ngokutjhayela begodu ukghona nokubukela ubuhle bemvelo endleleni eya lapha uyakhona. Ngale kwalokhu iimbhesi zinendawo ezikhethekileko ezibekelwe abantu abaphila ngokukhubazeka. Kanti njengombana iimbhesi zinendawo ezikhethekileko zokubeka umthwalo lokho kusiza ukuthi umkhweli akhambe akhululekile, ngaphandle kokudisibezwa nokutshwenyeka ngomthwalo.

Ibelo elibekelwe amathraga endleleni enguthela walisa i-N one makhilomitha amatjhumi abunane kodwana kesinye isikhathi abatjhayeli bamathraga batjhayela beqele ngale kwebelo ababekelwe lona ngombana barhabele ukufika la bayakhona. Esikhathini esinengi iingozi zeendlela eziba khona endleleni enguthela walisa i-N one zifaka hlangana wona amathraga.

Nawumtjhayeli wethraga olayitjhe umthwalo namkha ipahla eyingozi. Abatjhayeli abatjhayela eqadi kwakho ubaphephisa ngokuthi uqinisekise ukuthi ipahla namkha umthwalo owuthweleko ubopheke kuhle namkha uvaleleke kuhle, akunakuthi ungawa ufake abanye abatjhayeli engozini. Enye into engenziwa kufaka amatshwayo namaflarha atjengisako ukuthi umthwalo namkha ipahla oyithweleko yingozi, lokhu kuzokuqinisekisa ukuthi abanye abatjhayeli abatjhayela eqadi kwakho abatjhayeli eduze kwakho khulu begodu nabo bahlala batjhejile ngaso soke isikhathi. Lokha nawutjhayela ithraga ethwele ipahla namkha umthwalo oyingozi ungaphekelelwa ziinkoloyi eziyelelisa abanye abatjhayeli ngobungozi bomthwalo namkha ipahla oyithweleko. Kanti okhunye ekungenziwa kukobana kuhlelwe indlela ozoyisebenzisa kubalekelwe indlela ephithizelako nenesiminyaminya utjhayele ngebelo eliphasi begodu ithraga ihlolwe ngaso soke isikhathi ukuthi ikulungele na ukukhamba endleleni.

Umtjhayeli wethraga elithutha ipahla akukaphephi ukuthi akhambe ajama nanyana kukuphi magega nendlela nakazizwa adiniwe ngombana lokho kufaka yena umtjhayeli nabanye abatjhayeli engozini. Lokha umtjhayeli wethraga nakazizwa adiniwe kufanele athole indawo ekhethekileko ebekelwe ukuthi abatjhayeli bamathraga baphumulele kiyo. Okhunye umtjhayeli ekufanele akutjheje kukuthi indawo aphumulela kiyo leyo iyakhanya begodu iphephile. Umtjhayeli wethraga lokha nakaphumula lapha kungakafaneli khona akazifaki yena kwaphela engozini kodwana ufaka nabanye abatjhayeli engozini nekhampani ayisebenzelako.

Ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi webhesi kungithinta kumbi khulu njengomkhweli webhesi, ngombana ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi webhesi kutjho ukuthi sekufanele ngingene khudlwana ngesikhwameni ekuthikamezeka isabelo seemali sami. Kanti kwesinye isikhathi kungabe ngikateleleke ukuthi ngisebenzise ezinye iinthuthi zomphakathi ekuyinto ebengingakayihleli.

Abakhweli abakhamba ngebhesi indlela ede baphathwa kuhle khulu ngombana endleleni kukhamba kujanywa ukwenzela ukuthi abafuna ukuzithuma bazithume, kanti nabafuna ukuthenga ukudla bakghone ukuyokuthenga ukudla, olula iinyawo kube ngolula iinyawo begodu banikelwa nesikhathi esaneleko sokwenza lokho.

Imiphakathi namkha iindawo ezitlhagako zikhandela ukusebenza kweenkhwelo i-Uber ne-Bolt ngokuthi iindlela zemiphakathi le zivame ukungakhambeki kanti neemphande zakhona azikahleleki kuhle. Kanti okhunye kukobana izakhamuzi zemiphakathi leyo kanengi azikafundiseki kuhle, yeke azikghoni ukusebenzisa imitato yesimanje ama-smartphones ekunguye efunekako ukusebenzisa iinkhwelo i-Uber ne-Bolt. Kanti nokutlhogeka kwemisebenzi nakho kubangela ukuthi izakhamuzi zemiphakathi le zingabi nemali kuhle ukusebenzisa iinkhwelezi.

Iye kuyasebenza ukuthi iimbhesi zibe nomzila wazo zizodwa eendleleni zemadorobheni ngombana lokho kusiza ekutheni kukhandelwe iingozi zeendlela begodu kusiza nangokuthi kungabi nesiminyaminya eendleleni.

Kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise iinkhwelo i-Uber ne-Bolt ngombana kuphungula isiminyaminya emateksini neenthuthini zomphakathi ezinye. Ukusebenzisa iinkhwelo lezi kusiza nangokuthi ukghona ukukhamba ngananyana ngisiphi isikhathi begodu zikuthatha lapha ukhona ziyokubeka lapha uyakhona. Kanti ukghona ukubhadela ngamahlelo we-digital ngaphandle kokuphatha imali kuwe, kodwana nanyana kunjalo kuqakathekile ukuthi abakhweli bahlale batjhejile ngaso soke isikhathi nabasebenzisa iinkhwelo lezi, ngombana iinlelesi amalanga la sele zisebenzisa zona iinkhwelo lezi ukulelesa.

Abatjhayeli beembhesi babaphatha kuhle khulu abakhweli babo ngombana babatjhayelela kuhle ngebelo lokutjhayela elibekelwe iimbhesi, begodu bafika ngesikhathi esihleliweko lapha kukhwelwa khona iimbhesi.